Ke ile ka reka koloi khampaneng ya lona, mme la ntshepisa hore koloi e maemong a lokileng a hantle. Empa kajeno koloi ke eo e hana ho tsamaya mme e etsa hore ke sebedise tjhelete e ngata eo ke nang le yona e ne ke bokelleditse. Ka nqena hape hape, ke ntshitse tjhelete e ngata ho reka yona koloi ena ho lona. Ka mantswe a mang le batho ba senang nnete.

Motswalle wa ka ke nahana hore re itokisetse ho tla nka leeto le yang Gauteng. Re ke relo ipsina le batjha ba bang, re ithabise, re tsebe dibaka tse fapaneng. Ke nahana hore re ntshe tjhelete motho ka mong e re tla nne re e boloke hara dikgwedi tsenana pele re tsamaya. Wena ha o nahana, o nahana hore re ntshe bokae e re tla kgona ho e ntsha mekgolong ya rona.

Kgwebo ena ya di-Bolt kapa yona Uber e etse tjhelete e ngata haholo. Empa ka lebaka la competition, batho ba bangata ba se ba kene kgwebong enana, ha ho no ba bonolo hore re etse profit, empa ke nahana ha ditjeho tsa Uber kapa Bolt ya rona di le tlase, batho ba bangata ba tla sebedisa yona ye ya rona.

Baeti ba lwanang ka hara taxi, hae shebahale e le pono e hantle haholo ha e le batho ba baholo, hobane bana ba ba shebileng hona ka taxi-ng ka moo, ba ba lahlehela ke tlhompho hona ho batho bao ba baholo. Ho ba ha ke utlwisisi hore na batho ba baholo ba ka lwanela setulo jwang, mme ka hoo, ba beha mohlala o mobe baneng ba ba shebileng hona ka moo ka tekesing.

Nna ha ke le mokganni ne ke tla kopa motho eo a palamang koloi, hore a patale pele re tloha sebakeng seo ke tla be ke mo latile ho sona. Empa haeba a hloleha ho patala, ke tla tlameha hore ke mo ise sepoleseng.

Nka eletsa mokganni yeo hore a be le mamello ya ho palamisa batho ba baholo, hobane ha ba sa na matla jwalo ka batho ba batjha, mme a ba fe monyetla wa hore le bona ba palame jwalo ka batho ba bang.

Nka ukwa ke kwatile haholo ebile ke halefile, hobane ha ke fihla mosebetsing ka morao ho nako e ke e behetsweng, mongaka kapa yona boso ya ka, o tlo tla a mpona ka tsela e ngwe ya hore nna ha ke behe nako ya ho fihla mosebetsing, mme ka hoo, nka ya dibeseng moo teng ke rekileng tikete teng, ka lo kenya complaint. Letsatsi la ka le ke se tsamaye hantle hohang.

Nna ke bona eka ntwa ya di-Bolt le batho ba di-taxi, ha se ntho e tla fela haufinyana. Hobane mehleng ya kgale ho no dula ho sebediswa ditekesi fela, mme batho bao ne ba etsa tjhelete e ngata empa kajeno batho ba bangata se ba di sebedisa di-Bolt kapa tsona di-Uber hobane di le cheap.

Parcel tsa hao di tla fihla ka mora nako e seng kae ha feela se re di tjhekile system-eng ya rona. Empa ha ele ha jwale di santsane di le tseleng. Ka hoo, ke kopa o kgobe matshwafo ho ba tsohle tsa hao di tla fihla ho wena ka nako e loketseng.

Nna ke nahana hore batho ba di-Bolt eng kapa Uber ba sebedisane mmoho le batho ba di-taxi. Ka matsatsi a fapaneng ho sebetse di-taxi, empa ka tsatsi le leng ho sebetse di-Bolt hore ka tsela eo ho be le tekatekano mahareng a bona.

Nka ngola mabitso ohle a batsofe ba kerekeng moo le di-address tsa bona, hore ke ye ho bona mong ka mong ke lo ba tsebisa taba tsa hore na se batla latuwa jwang ho iswa hona kerekeng.

Letsatsi leo ke ne ke palame tekesi e ntjha. Ba palangwang ba ne ba thabile haholo, ba thabetse tsona ho dula ditulong tse ntjha tseo tsa leather. Le moqhobi le ena o ne ba a bonahala a thabile a bile a bapala mmino o monate.

Leeto la rona la ho ya Eastern Cape ha le aba monate hohang, hobane ke dumela maphelo a rona a na le tsietsing. Ho ba ha re le tseleng, baqhobi ba bangata ba ne ba tla ba re tobile, ba ne ba leka ka tsela tsohle hore ba dodge-e di-pothole mme ka tsela eo monyetla wa hore re kene kotsing ya koloi, o ne o phahame haholo.